Bangcono ngoba iiloli zona zihamba emhlabeni and njengoba zihamba nje emhlabeni ziyanceda when it comes to iindleko. Abantu ababhatali lukhulu apha kweli cala leendleko, awubhatalwa lukhulu kubhatalwa le mali ifanelekileyo and zona ziseyifu kunoololiwe. Oololiwe bafika kade, zona ziyakhawuleza zifika msinyane. Njengoba oololiwe befika kade, yona ilori noko.

Bendizolinda ngoba kaloku le bhasi iqhele ufika qho ngexesha ngoku xa ingafikiyo ngexesha inoba ikhona ingxaki ekhoyo. So bendizolinda mna ifike. Uba ayifikanga bendizokhwela ke ngoku, ndizikhwelele enye iteksi ndihambe because wonke umntu uneengxaki. Mhlawumbi ikhona le nto loo mntu imehlele apha endleleni okanye uye akakho rayithi okanye kuloo nto eyenzekileyo. So ubonoandastenda as umntu oqhele ukhwela kulaa teksi oyaziyo into bana le bhasi lena indisa emsebenzini and ifika ngexesha.

Ndingababalisela ngeCape Town ngee-attractions eziseCape Town, izitediyam. Sinazo neziteyidiyam, iindawo zokudlalela ibhola. Ndingaba balisele ngeeTable Mountain babonisa neendlela, sinazo neemyuziyam. Sineento sineento ezinintsi ndingababonisa zona. Ndingababonisa neendawo esidlalela kuzo ezirayithi.

Ndingacela umntu olapha erenkini endikhwela naye, not unoteksi but umntu endikhwela naye apha erenkini ndimchazele le meko yam uba ndilibele imali yokhwela so ndiyacela, ndicela undiboleke. Then undinike i-cellphone number yakho ndikufowunele mna xa ndifika endlini ndikuthumelele le mali okanye sidibane ndikunike imali yakho.

Uzosibulala kaloku singabantu abakhwele eteksini yakhe uzosibulala ngoba fanuba kaloku imito yakhe ikumgangatho ofanelekileyo weendlela. Xa kumgangatho weendlela singawa apha nemoto endleleni okanye kwenzeke loo nto, abanye bangasinda abanye asinosinda awuyazi uba imini yakho ifika nini na. So kunyanzelekile umqhubi waloo teksi leyo anze uba imoto ihambe kakuhle ibe rayithi.

Andithandi uhamba ngebhasi umgama omde ngoba ibhasi ziyabaleka endleleni iwesi ezi bhasi zangoku zomeleleyo, ibhasi iyabaleka endleleni. And njeba nje ibaleka nje ziyonzakalisa zinjalo nje, ziyonzakalisa, kubakho iingozi ngamaxesha ngamaxesha. Ngoku mna andikwazi ukhwela kwibhasi ndihambe i-long distance, better ndikhwele uloliwe kunebhasi.

Ingxaki nale moto kaloku bethuna inengxaki, ngoku apha endleleni mna kufuneke ndikhawuleze and kaloku kukho nabanye abantu endibathathayo. So ixesha ukhubone uba alizokwenzeka ngelinye ixesha noba ndivuke ekuseni ngoba siba nintsi sisonke.

Ewe, ingathi bona bayabhatalwa kakuhle, babhatalwa kakuhle. Iyahambelana nezi zinto bazenzayo apha eMzantsi Afrika, iyahambelana nokweemfuno zalo msebenzi. Ingxaki nje nje njeba ndisitsho, nditsholo intobana azange sabona abantu bekhalaza abaphangela phaa kungabhatalwa okanye unganikwa iimali zabo, zange sabona kukhalazwa apho. So icacile intobana wonke umntu imali ayifumanayo iyamoneza.

Yile inedekha enye mna endicinga ubana ikhuselekile ngoba le ineedekha eziyi-two iyasindwa, njeba nje isindwa nje iyacotha nokucotha endleleni. Kanti le inedekha eyi-one yona ifika msinyane and iseyifu ngoba ayisindwa nosindwa, iba khaphukhaphu ayinamphezulu imsindayo, siyisinda yona phaa ngaphezulu, phaa ngasezantsi.

Ndiqinisekile uba uzohamba kakuhle uhambo lwakho mntase ngoba akukho mntu angazange wayikhwela inqwelomoya, inqwelomoya yinto ekhoyo. Uzazibona nawe uzawufika msinyane phayana qha ifuna uba uphole usele amanzi, ube ngumntu okwaziyo uhlala uzinzise.

Ndingajonga amatayi emoto, ndijonge i-disk, ndijonge i-windscreen, ndijonge nomntu oqhuba imoto ubana urayithi, usesimeni esirayithi soba aqhube le moto. Kunyanzelekile ke noba umntu abone ilayisensi yomntu lo uqhubayo ngoba abanye bakwazi bayakwazi ukungaqhubi ngeeelayisensi, njengoba kwenzeke loo nto umntu ayiphike kwaloo moto.